Makhelwane, ukuze umhlabathi wakho uzoba kahle ube muhle ukwazi nokukukhiphela ney'tshalo ezinhle ezobukeka zibe nkulu futhi, kumele uwulungisele kusenesikhathi, uwuthengele ama-fertiliser, uwathengele izinto zakhona, uwufake phansi uwulungise ukuze kuvunde. Uthi-ke uma uma usuqalile utshala-ke iy'thelo zakho ukuze zizokhula kahle. Uzichelele njalo futhi ngesikhathi uzinakekele usuku nosuku. Enza sure ukuthi endaweni yakho alukho ukhula, zinakekele.

Mphakathi wakithi, niyabona nani isimo esibhekene naso njengamanje ukuthi sibhekene nesimo sokuguquguquka kwezulu. Okusilimazayo-ke kakhulu thina njengabatshali, ngoba-ke sekumele sishintshe nathi indlela ekusitshala ngayo njengamanje komele sitshale izinto ezokwazi ukubhekana nalesi simo esikuso njengamanje. Kodwa-ke lokho kuzojwayeleka noma-ke kungeke kusheshe kujwayeleke, kodwa khona kuzogcina kujwayeleke, futhi-ke ekuhambeni kwesikhathi kuzosisiza ngoba lezi zinto ezinye izona ezizodingeka kakhulu emakethe, kusho ukuthi ukudingeka kwazo kakhulu emakethe nathi-ke ilapho-ke esizosheshe sikwazi khona ukuthi sihlomule nasezimalini.

Ukusebenzisa ubulongwe, izindwangu kwemfuyo kuyiqhinga elihle kakhulu, lokho kuyasiza kakhulu. Kodwa-ke ukuze kusebenze kahle futhi ungoni izitshalo ungazilimazi, ufuneka engathi ungawukhipha kuqala ukubeke ngaphandle ukuthi ngoba kusuke kuse-strong kakhulu, ukukhiphe uthi ukuhlala kancane, bese-ke kuyima ukufaka phansi emhlabathini wakho. Usuwufakile-ke emhlabathini wakho-ke uzoba-ke usuxuba ngenhlabathi yakho, uxube nenhlabathi yakho, kuthi masekuhlangene kahle-ke bese uyakufaka-ke iy'thombo zakho uzobona-ke zizokhula zibe zinhle.

Esimweni esifana nalesi sokulimalelwa ugandaganda njengokuthi ngeke ngisakwazi ukuwusebenzisa okwalezo leso sikhathi, okusho ukuthi lapho kungamele ukuthi ngithole lo oqhutshwa ngezandla onegeja okwaziyo nawe ukuthi ulime. Noma ngithole abantu abazongilekelela ngibe ngisahlanganisa imali yokuthi ngilungise lo gandaganda omunye.

Emasimeni esifana nalesi kudingeka ukuthi ngixoxisane nabanye abalimi ngibabikele ngalesi simo engibhekene naso sibone ngithole izimvu zabo ukuthi ngingasizakala kanjani ngiphume kulesi simo engibhekene naso.

Ukuvula imigqa kuyaye kube nzinyana, kunezinselelo impela phakathi akukho lula kakhulu, akukho nje lula. Kuye kufune sengathi ungayivula ungayisondalaninsi ithi ukuhlukana ukuze nomhlabathi wakho uzokhululeka usufake nezitshalo zakho zingene zikhululekile zingaminyani.

Angiboni ukuthi kungaba umqondo omuhle uma ezosebenzisa okwaleyosizini kuphela ukuthi uma kuphelile kungatholakali lapho endaweni engabe saba nakho, ngoba la ungene ebhizinisini, so uma engasakutholi kumele ephume ebheke nakwezinye izindawo. La angakwazi ukusizakala khona ukuze nebhizinisi lakhe liqhubekele phambili.

Njengamanje siphila esikhathini lapho izinto eziguquguquka khona, so ushintsho nje lohlezi lukhona. Ngakho kumele okufikayo sikuzame uma ungakhoni ukuzama lolu hlelo olusha olufikile, kusho ukuthi uyosalela emuva, abanye bebe beya phambili, ayikho into ozoyenza. Zama lokhu okusha okuyikhona okwenziwayo ubone ukuthi kuhamba kanjani.

Lapha ngaphambi kokuba sitshale kumele siqale silungise indawo la sotshala khona, silungise umhlabathi siwuxube kahle nezikhuthazi siwufake omanyolo siwufake nje yonke into ezokwenza ukuthi uma sesifakile izitshalo lezi ungene kube kahle, zikhule kahle zibe nkulu zibe nomsoco futhi zibukeke zithandeka. Uma sesizifakile-ke namanzi futhi siqinisekise ukuthi siwafaka ngendlela yakhona edingakalayo nangesilinganise sakhona esifunekayo.

Indaba yemihlaba iyinkinga enkulu ngoba manje ibuye idale noqhekeko phakathi. Kodwa-ke ngithi abantu abanikwe umhlaba, umuntu akanikwe umhlaba, bese kodwa-ke kubekwe imithetho, kube nemithetho izobhekwa ukuthi kumele ey'landele ahambe kuyo, futhi uma kubonakala ukuthi ayi ngathi iyamhlula, uyahluleka. Bese kuba ney'gaba-ke ey'thathwayo ngalokho ekube kuvumelenwe ngakho. Kodwa zithi abantu abanikwe kubonakale ukuthi ukuba kanjani.

Ukudla kumele ku-check-we zikhathi zonke lungakafiki usuku lokuthi zonakalelwe isikhathi. Uma isikhathi ukuthi siyabonakala ukuthi siyasondela, kumele kufakwe kwispeshali kungakafiki isikhathi sokuthi konakale ngoba uma kwafika isikhathi ukuthi konakale, lokho-ke kuzobe sekuphoqa ukuthi sekumele kulahlwe ngoba angeke udayisele abantu ukudla osekonakele.

Izikhangiso lapho osomabhizinisi abasebancane noma izinkampani ezisencane zizokwazi khona ukukhangisa ngemisebenzi yazo, bese-ke zinikwa isaphulelo ukuze zikwazi nazo ukuvela emaphepheni ngungambhiwa phela eqolo.

Umkhakha wezinyosi akuwona umkhakha olula umkhakha nje othanda ukuthi awube nzima impela, ngakho uma uzongena kuwo kudingeka ukuthi sengathi kungaba nolwazi elithe ukuba nzulu uzimisele futhi ngoba ngeke nje uvele ungene uthi ngoba nakhu uyathanda kuphela, kumele wenze nocwaningo impela.

Ngicabanga ukuthi uma elenzile kahle ucwaningo lakhe engayifaka engayifaka le mbewu yakhe exubile, ngoba phela vele iy'khathi esiphila kuzo ziyashintsha manje, ziyashintshashintsha, bona impela abalimi abadala angisho ukuthi engabalaleli akabalalele kodwa iy'khathi ziyashintsha. Akakuzame lokhu okusha ngoba shuthi kuyasebenza ngoba kukhona la asekubone khona nocwaningo futhi ngicabanga ulwenzile.